Ngokwami, ukushintshwa kwey'tshalo kanye nokulima kwemvelo kungawuthuthukisa ukukhiqiza kwenhlabathi yesikhathi eside. Ngoba into mase uy'tshale endaweni eyodwa isikhathi eside yenza umhlabathi uvunde, umhlabathi mase uvundile ziningi izinto ongakwazi ukuy'tshala kulowo mhlabathi ovundile. Ziningi iy'tshalo ey'dinga umhlabathi ovundile okunjengobhontshisi, ommbila. Nokuthi imvelo, ukuba khona ukulima kwemvelo ngoba kusukela kudala bekuvele kulinywa.

Ukusuka ey'ndaweni zasemakhaya abantu baye masedolobheni kuy'hlukumeza kabi imiphakathi yabalimi ngoba abalimi imvamisa basebenzisa indawo esemakhaya. Manje mabesuka sebeyohlala edolobheni, kushuthi indawo le esemakhaya isiyasala balahlekelwa isinkwa sokuphila.

Uhlelo lokutshala olufanele kumele alinqume ngokuthi azi ukuthi esikhathini thizeni, isibonelo ehlobo ukuthi mhlampe kutshalwa mhlampe amadumbe nobhatata, mhlampe ebusika kutshalwa umoba.

Ngesikhathi ngithola lesi sitshalo ngijabulile kakhulu ngithola lo moba oyitshani ngoba ngiyazi ukuthi uwona emshinini ohamba kakhulu, iwona futhi emshinini oba namathani amaningi. Ngolokho sengiyazi ukuthi mase ngihlahla, ngizoba nemali enkulu.

Izintuthwane, kunesisho esithi, yana entuthwaneni vila ndini. Izintuthwane impova ziyayibutha ngesikhathi sasehlobo ukuze kukwazi ukuthi kudle izingane zabo ebusika. And impova ibalulekile ngokuthi kukhule izitshalo ngokwanele.

Siyazi ukushintsha kwesimo sezulu kuhamba phambili selokhu kwaba nento ebizwa nge-global warming. Ngingakuqiniseka, ngingakushintsha ukutshala kwami ngendlela yokuthi ngitshale kakhulu lezi zitshalo ezingenakho ukuthi ezasebusika noma ezasehlobo, lezi ey'hlezi zikhona okunjengomoba, ummbila nezinye izitshalo.

Imvula ngingawavuna ngokuthi ngithenge amathangi okufaka, okonga amanzi. Ngaleyo ndlela ayohlala isikhathi eside futhi esesimweni esikulungele ukusetshenziswa.

Ngaphambi kokuthi ngiziphume nazo izinkukhu epulazini la kuthengwa kuzo, ngizokwenza isiqiniseko ukuthi ngiyazigoma. Ngisho ngiy'gomile ngibe nawo umjovo wazo. Ngaleso sizathu kuzoba nesiqiniseko ukuthi ziphephile kumkhuhlane wezinyoni nophenyane.

Izinqumo engizuze njengefa engisazifaka ukuthi ngiyazi ukuthi iziphi izitshalo ezitshalwa ngobusika ngiy'tshale ngaleso sikhathi futhi ngiyazazi ezitshalwa ngehlobo. Ngalokho angibi nayo inkinga ezitshalweni zami.

Uma ngihlala edolobheni izinkinga zokulima edolobheni ngoba edolobheni kwesinye isikhathi awekho amanzi ngingazitshala, ngingazivikela ngokuthi ngifake idreyini.

Abalimu ezinambuzane bengalwa ngazo ngokuthi behlolisise umhlabathi abazotshala kuwo ngaphambi kokuthi batshale ukuthi yiziphi izinambuzane ezihluphayo. Nokuthi benze isithombemfanekiso somuntu ukuthi izinambuzane maziya ensimini zicabange ukuthi kukhona ozigadile.

Abalimi bengalwa ngezinambuzane ngokuthi benze isithombe somfanekiso somuntu besifake engadini. Ngaleyo ndlela izinambuzane ngeke zisondele engadini ngoba zizocabanga ukuthi khona umuntu ogadile.

Yebo, ngokwami ulwazi lokulima lwasendulo lubalulekile ukuthi ludluliselwe kubantu abasha ngoba izitshalo zabasendulo zazikhula kahle ngokuthi babesebenzisa igeja nezandla emasimini. Manje abantu abasha sebesebenzisa izinto ey'njengophoyizeni. Ngaleso sikhathi lezi zinto ziyakwazi nokubulala izitshalo.

Izindlela zokuthuthukiswa zingenziwa ngendlela yokuthi umlimi nomlimi azimbele yena umfula eduze kwengadi.

Izitshalo ezifanele izifunda ezinamanzi alinganiselwe izitshalo okunjengemifino, izipinashi, otamatisi, u-anyanisi, ubhithrudi nezinye izitshalo ezitshalwa engadini.

Isomiso esinjalo sikuthinta ngokuthi akukwazi ukukhiqizeka ukudla ngoba ukudla okuningi kudingeka amanzi ukuze kuniselwe, ukuze kukhule. Ngakho, uma kunesomiso kusho ukuthi ngeke sikwazi ukukhiqiza ukudla ngaleso sikhathi.

Isomiso esihlala isikhathi eside esibangelwa ukushintsha kwesimo sezulu sikuthinta ukudla ngokuthi ngeke kukwazi ukukhiqizeka ngoba konke ukudla okutshalwayo kudingeka ukuniselwa ngamanzi ukuze kukhule. Ngakho, uma kunaleso somiso kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngeke sikwazi ukukhiqiza ukudla emasimini.

Ngingabamba iqhaza ngasekutheni ngifundise abanye esikwingxenye yabo yohlelo kwezolimo emphakathini ngolwazi ngokulima, nokuvuna, nokutshala nami ngithole okusha ebengingakwazi kubona.

Izinzuzo nezinselelo ekumayelana nokusebenzisa amathuba e-hydrophonic emadolobheni ukuthi siyakwazi ukuzitshalela izitshalo zethu ngaphandle kokuthi sisebenzise imali ukuze sithenge imikhiqizo, nemifino ezimakethe.

Ushintsho elizoliletha ukuthi abantu sebezokwazi ukonga le mali ebebeyisebenzisela ngayo ukuthi betshale imifino nezithelo.

Inqubo yokuvikela impahla yesikhumba, into ethambiswa ngayo ey'thola, iy'nhlobo zey'monyo zesikhumba ey'tholakalayo umlotha ngokuthi isikhumba singaboli.

Abalimi benganciphisa ukumoshwa kwamanzi emasimini abo ngokuthi okokuqala bonge indlela abanisela ngayo izitshalo zabo, noma bezimbele bona imifula eduze nezingadi.

Abalimi benganciphisa ukumoshwa kwamanzi emasimini abo ngokuthi bonge mabenisela izitshalo zabo, noma bezakhele imifula eseduze namasimu abo.